Dipina tsa semoya kapa sa sekeresete di thoba maikutlo fela o ikutlwa o utlwile botlhoko kampo go na le selo se se go tshwenyang mo moyeng, dipina tse di kgona go beya gaufi le modimo. Ke tlile go dira sekai ka phitlho, ga o le mo phitlhong kapa le na le phitlho, dipina tse di thoba maikutlo ka mokgwa o di a le kgothatsa, di a le tshedisa.

Dijo tse ke sa di rateng tsa setso ke ditlhakwana, a ke ditlhakawana tsa kgomo, a keditlhakawana tsa nku kgotsa tse dingwe le tse dingwe ga ke di rate. Mabaka ke gore ke a di naganela le gore go mamarela ga yone go a ntshisimosa ka jalo ga ke rate ditlhakwana le malamogodu. Malamogodu ga ke o ratele mafura e na le mafura a mantsi, ka mabaka a jalo ga ke rate dijo tse di mafura.

Fa ke lebelela isago, ee, batho ba sa ntse ba tla nyala batho ba ratana ka mekgwa e e farologaneng, mme ba bona bokamoso ba bona ka go farologana. Mme gore batho ba feleletse ba sa tlhole ba bona lenyalo ke ka mokgwa o ba dulisanang ka teng ba nang le bokamoso jo bo farologang, ka mokgwa o ba bona ba sena bokamoso mo lenyalong. Nna maikutlo a ka ke bona batho ba tla feleletsa ba nyalana mo isagong.

Rona ka setso sa Setswana fa go na le meletlo kapa ditiro kapa mokete go apewa ting, go apeiwa tšhotlho, go apeiwa setampa, go apeiwa di diretlo. Kwa meketeng e nngwe e e farologaneng go apeiwa dijo tse dingwe tsa bona tsa maXhosa le tse di farologaneng mme rona baTswana tšhotlho, le diretlo le ting ke tsone tse di botlhokwa.

Ke ka rata lenyalo la setso le la Sekgowa. Ke tlhopha dile pedi ka mokgwa a gore ke ka rata gore ke celebrate-e kapa ke itumelele setso sa ka gape ke je lenyalo la Sekgowa ke ipone ke apere mosese o mosweu.

Nna mo ke dulang ga go buse dikgosi. Ga re na kitso ka dikgosi re di utlwela fela kwa motseng re dula ka fa lekeišeneng go kgakala nyana le . Ka mabaka ao ga ke itse, ga ke na kitso e le ntsi ka dikgosi.

Diaparo tsa setso di bontsha hisitori ka gore batho ba ne ba phela jang sekgale le gore batho ba phela jang segompieno. Diaparo tsa setso di sa ntse di apariwa mme di tsentswe botjha ba malatsi ano ka mokgwa oo baTswana ntse ba etsa lenyalo ka mokgwa wa Setswana wa go apesa banyadi letoisi le ka go etsa mmino wa Setswana.

Ke resepi ya go dira bojalwa jwa setso bo bo bitsiwang motomboti, ke e rata ka gonne ha se bojalwa bo bo tlala-tletseng mo ke nnang gona. Motlhang re bo dirileng, re bo apeileng bojalwa bo, batho ba mo ke nnang teng ba bo itumelela tota ka mokgwa o go dira gore resepi eno ke e rate tota.

Ke nama ya tšhotlho e ke ithutileng go e apaya, ke e rutilwe ke nkgono wa ha mme motsadi o o ntswalang. Mme fa o e apaya o tlhatswa nama ya teng pele, o e tlhatswe mme go e apaya o a e bidisa, o a e bidisa gore name e e butswe e be e tswe mo masapong e nne boleta, ga e le boleta o e tshele letswai e nne monate mme re e ja jalo.

Go ya ka kitso ya ka batsadi ga ba tseye karolo mo dipuisanong tsa bogadi. Ke ka mabaka a gore ba tsala monyadi kgotsa monyadiwa, bo malome le bo rakgadi ba ba leng mo lenyalong ke bone ba tsayang karolo mme ba busetse molaetsa kwa batsading.

Basadi ba ba nyetsweng ba apara matoisi mme go raya gore ke bone ba tlo go layang monyadiwa morago ga di-celebration-e tsa lenyalo. Mme ba mo apesa le khiba, khiba e bontsha gore mosadi ntse e le mosadi o o nyetsweng ba mo beye leteisi mo magetleng ba mo rwesa le ditukwana go bontsha gore ke mosadi.